E-e, e-e ni vona onge ti-campaign to tala ti le ku hlulekeni swinene. Hikuva loko hi kha hi swi languta kahle lembe na lembe vanhu lava va va va tirhisaka timhaka ta swidzidziharisi hi ya emahlweni yi tlakuka swinene, leswi swi kombisa leswaku tiko ra hina kumbe mfumo wa hina wu tekela hansi vu tshamiseki bya vanhu va xinuna, ni vula health. A yi a yi tekeli ngopfu enhlokweni leswi nga ta pfuna rixaka ra hina leswaku ri kula endhawini leyi yi hlayisekeke swinene. Hi languta leswaku swidzidziharisi a swi onhi ntsena munhu, kambe swi onha na vanhu lava nga kusuhi na munhu yaloye hi swiendlo swa vona loko se vatswotswiwile.

Vanhu va fanele va tirhisa ti-mask. Ti-mask-i munhu i fanele a yi veka enon'wini wu yi pfala nomu yi pfala na nhompfu. Leswaku loko a kota ku loko a hentshemula kumbe ku khohlola, swilo leswiyani swi nga tluleli eka munhu un'wana, kumbe munhu loyi a nga kusuhi na yena. Xin'wana xa kona lexi nga ta hi pfuna ku sirhelela i i i vuvabyi bya COVID-19, i ku i ku tirhisa e long distance, leswaku munhu a pimeriwa timitara to karhi ku yima endzhaku kumbe mahlweni ka munhu un'wana. Leswi i swin'wana swa swona swi nga ta hi pfuna swinene tanihi tiko, ku papalata timhaka ta COVID-19 kumbe vuvabyi bya COVID-19.

Ku na swo tala leswi vanhu va hlanganaka na swona leswi endlaka leswaku va ti kuma va ti hlanganise na swidzidziharisi. Ni ta vulavula hi loko munhu a tshikane na na na na na na na na nghamu ya yena kumbe nsati wa yena. Leswi i swilo leswi na mina ni kuleke ni kha ni swi vona eka vaakatiko lava ni tshamaka ka vona ni tshamaka na vona endhawini yo karhi. Munhu loko a tshikane na nsati i hetelela a stress-a kumbe a va na problem-e yo karhi leyi endlaka leswaku a hleketa leswaku swidzidziharisi hi swona swi nga ta solve-a problem-e leyi kumbe ku herisa problem leyo, Kambe swidzidziharisi swo onha. Xin'wana lexi ni nga xi vona kumbe ku xi notice-a hi vaakatiko leswaku leswi swi endlaka leswaku va ti kuma va ti hlanganisa na swidzidziharisi, i ku heleriwa hi ntirho. Va heleriwa hi ntirho, va sungula ku hleketa ngopfu, va va na ti-problem to karhi swinene laha va hetelelaka va hleketa leswaku byalwa byona byi nga ta heta ti-problem ta vona, fole, kumbe timbangi, hi tona ti nga ta heta ti-problem ta vona. Ku na swo tala swinene kambe ni ta ghina kwala.

Sangoma i munhu wo karhi loyi a kotaka ku vona ti-problem-e ta munhu un'wana, na ku kota ku hlamusela leswaku a nga endla yini ku kondza a a hola kumbe ku ku ku ku ku ku humelerisiwa erivaleni ka ka ti-problem leti a hlanganaka na tona. Kambe n'anga hi hala tlhelo, i munhu wo karhi loyi a tirhisanaka na mimirhi yo karhi leswaku a kota ku heal-a vanhu. N'anga na yona ya swi kota ku purofeta kumbe ku vona ti-problem ta munhu. Naswona n'anga ya swi kota ku nyika munhu mirhi yo karhi leyi yi nga ta endla leswaku a ya dlaya munhu wun'wani kumbe ku herisa vutomi bya munhu wun'wani. Kambe sangoma yona a yi swi koti ku swi endla leswi, yo kota ku ku ku horisa, na ku wona ti-problem ta munhu, kambe a yi swi koti ku ku endlela munhu un'wana nsele.

Hikokwalaho ka leswaku, loko munhu a nwa ti-ARV ta yena, a swi pfuni yena ntsena kambe swi pfuna na vanhu lava a nga ta va kusuhi na vona kumbe vanhu lava a nga a nga a nga a nga a nga ku rhandzaneni na vona. Leswi swi seyivha vutomi bya munhu loyi a tirhisaka ti-ARV kumbe loyi a faneleke a ti tirhisa. Naswona swi seyivha vutomi bya lavan'wani hi mhaka ku, HIV yi nge koti ku tlulela yena ya ka munhu lowun'wana loko a karhi a tirhisa ti-ARV ta yena hi ndlela leyinene. Naswona swi ta endla leswaku masocha ma yena ma kota ku tiya leswaku vutomi bya yena byi ya emahlweni hi ku lulama.

Ni nga n'wi byela leswaku tanihiloko swilo xin'wana na xin'wana xi endleka hi xivangelo xo karhi, kambe xivangelo xexo xi na nkoka eka Xikwembu. Xikwembu hi xona xi swi xi swi tivaka leswaku why swi endlekile. Ku na swo tala leswi hi hlanganaka na swona kambe hi mhaka ku hina hi vanhu, a hi koti ku swi vona leswaku Xikwembu xi hi endlela swona, hi ndlela yo karhi, ku yi sirhelela eka swo karhi. Ni nga ni nga tlhela ni n'wi byela leswaku, ku ti kuma a ha ri kona emisaveni ya Jehovah swi vula ku ta ku Xikwembu xa n'wi rhandza, naswona xi ta tshama xi kha xi n'wi rhandza.

Ku na tindlela to tala leti vanhu va nga va nga ti tekaka leswaku va papalata va papalata ku wela eka vukanganyisi byo karhi. Ni rhandza ku vulavula hi hi ku munhu a ya eka doctor loko a lava ti-products to karhi kumbe ti-services to karhi. Ni vula leswi mhaka ku madokodela hi wona ntsena ma tivaka leswi munhu a lavaka swona leswi nga ta n'wi pfuna naswona. Hi vulavula hi mafurha sweswi kumbe ti-roll-on, a hi hinkwenu hi tirhisaka ti-roll-on leti hi khomaka kahle, kambe loko ho ya ka dokodela hi fika hi vulavula na yena, dokodela i ta kota ku cheka skin xa hina ivi a hi nyika ti-products leti ti ti nga tona.

Vatshunguri va ndhavuko va tekeriwa hansi swinene eka minkarhi leyi hi hanyaka ka yona hi mhaka ku, i swilo swi cincile, vanhu va kurile ende va dyondzekile swinene. Loko hi languta kahle eka nkarhi wa sweswi ku na madokodela mo tala swinene, ende loko vanhu va dyondzekile va na ti-TV, va kota ku vona, va kota ku hlaya leswi tsariweke, va kota ku landzelerisa leswi va lavaka swona na na vupfuneki. Loko ho swi ho swi hlayelela kahle loko hi langutaka ti-TV every second kumbe nkarhi wun'wani na wun'wani ku na advertisement yo karhi leyi yi advertise-aka swin'wana swa leswi hi pfunaka like, swo fana na na vutshunguri. Leswi hi pfuna hi tindlela to karhi leswaku va hi nyika tinambara ta madokodela lava nga ta hi pfuna, leswi hi endlaka leswaku hi papalata vatshunguri va ndhavuko.

Loko hi swi hleketa kahle ku na tindlela to tala leti vanhu va va va va va khomaka vadyuhari hi tona. Van'wani va tekela vadyuhari mali ya vona, leswi swi ta endzhaku ka loko hi hi lemuka leswaku vadyuhari hi xitalo xa vona eka tiko ra hina va kuma grant kumbe mali ya mudende. Leswi swi endla leswaku vana va vona kumbe vatukulu va va tekela mali ya vona, leswi va siyaka evuswetini. Naswona ku na tindlela tin'wani leti vanhu lava va xanisaka vanhu lava va vadyuhari hi ku va, hi ku va xanisa, van'wani va va ba. Ku ve na video yin'wani eka social media ya ntukulu a ba kokwana wa yena, leswi nga tshamisekangiki.

Tanihi mutswari ni vona swi ri na nkoka swinene. Ni vona swi ri na nkoka swinene hi mhaka ku swi ta pfuna leswaku n'wana wa mina a kota ku tisirhelela, nakona a kota ku papalata swilo leswi nga ta endla leswaku mundzuku ka siku a ti sola. Hi ku loko va kha va dyondzisa lahaya va va kha va dyondzisa na hi hi hi hi hi hi hi switandzhaku swa swilo leswi. So leswi ta endla leswaku n'wana a kota ku lemuka swilo leswi a faneleke a swi endla naswona a swi endla hi nkarhi wa right.

Swi nga va na nkoka swinene. Hi mhaka ku loko hi kha hi swi languta kahle, ku na ku na ku na ku na vuvabyi byin'wana kumbe switandzhaku swin'wana leswi hi hlanganaka na swona, leswi nga laveki mimirhi ya ya vudokodela va va le nawini kambe swi lava mintirho ya ya tin'anga. Ni ta nyika xikombiso hi drop. Drip-o a hi a hi a hi a hi a hi a hi swibedhlele swo tala kumbe titliliniki to tala leti ti ti pfunaka, kambe tin'anga ti nga kota ku yi tshungula loko ho va hi hlangana na swiyimo swo fana na sweswo.

Mfumo na na minhlangano ya rihanyo va nga va nga pulana leswaku loko ko tshuka va hlangana na munhu loyi a xavisaka mitshungulo mavabyi ya mavun'wa, va fanele va n'wi rhipota hi wo nkarhi wolowo va xaviseke ha wona. Kumbe va endla xienyakanyo leswaku va kota ku kuma maphorisa ya nawu leswaku va ta khoma munhu yaloye.

Ku pfaleriwa ka vanhu hi nkarhi wa COVID-19, a swi swi yi khumbe hi ndlela yo biha ikhonomi ya tiko ra hina. Hi mhaka ku vanhu a va nga koti ku ya ntirhweni, a va nga koti ku hola, leswi swi endlaka leswaku ku nga vi na tax ende loko loko loko ko ko va ku nga ri hava tax swi ya endla leswaku vanhu va nga koti ku va nga koti ku kota ku xava, naswona va nga vi na mali yo yisa emahlweni tidyondzo ta vona kumbe vana va vona. Ku na swo tala leswi ni nga swi vulaka.

Ku vulavula ntiyiso a ni se tshama ni ya xibedhlele ivi ni fika ni rhumeriwa ka xibedhlele xin'wana, kambe lexi nga ni humelela i ku loko ni ya exibedhlele xa le Elim ni fika.

Tanihi va ndyangu swi na nkoka leswaku hi pfuna warikwavo hi ku n'wi yisa eka tindhawu leti nga ta n'wi pfuna hi hi wheelchair la leswi nga ta vevukisa vutomi bya yena ku ya emahlweni, ende naswona swi nga va swi nga pfuna ngopfu loko ho tirhisa ho tirhisana na yena wa rikwerhu leswaku kun'wana na kun'wana lomu a yaka kona a va na museketeri loyi a nga ta kota ku n'wi phusha hi wheelchair, ku ya emavhengeleni, ku ya eswibedhlele na kun'wana na kun'wana.

Ku vulavula ntiyiso ni nge hembi a ndzi se tshama ndzi hlangana na xinavetiso xo karhi lexi xi xi vulavulaka hi vuvabyi kumbe ku tshungula vuvabyi byo karhi. Kambe lexi ni nga xi vulaka i ku ni nga hlangana na swo tala ka Facebook, ni hlangana na vanhu vo tala ka Facebook lava va va tsakelaka swo fana na sweswo lava ringetaka hi matimba swinene ku la ku hi scam ni nga swi veka hi ndlela yo yaleyo. I vanhu lava ni nga tshama rin'wana ra masiku ni vulavula na vona ka inbox ivi va n'wi tshembisa murhi yo karhi mara ni swi vona ku ingaku vulavulelo ra vona a hi a hi ra ntiyiso, so hi swona swi nga endla ku ni nga ni nga ni nga yisi mahlweni no no no no vulavula hi swona mara xinavetiso njhe ku ni fika ni ku hi lexi navetiso endhawini yo karhi a ndzi se tshama.

Ni nga vula ku ri swi swi hi kambirhi swi nga endla hikuva ni tirhi na vona va va ni tshembisi ku ni hakela, swi nga endla ni va ni tirha na vona kambe timhaka ta mali kumbe ntsengo wo karhi hi nga fikangi eka ku vulavula hi wona. So ni nge vuli ku a swi fair kambe swona loko ho lava ku ya hi ntiyiso ku tirhisiwa for ntirho wo tika nkarhi wo leha swi va swi nga vanhu va nga ku hakeli swi va swi nga tshamisekanga swi va swi nga tshamisekanga swinene. Na hambi ko va five rand munhu a nga khensa ku va a a kote ku tirhisa matimba ma yena ku pfuna, kambe kungari hi xiyimo xo loko munhu a nga ku tshembisangi ku hakela i fanele ku hakela, a ni nge vuli ku swi fanele swi va hi ndlela yaleyo swi va swi nga ri hi yona ndlela yaleyo.

Ni nga wu seketela hi ndlela leyo leyi ni nga n'wu byela ntiyiso mayelana na rihanyo na rifu. Ku na swilo swin'wana emisaveni hi ngo swi chava kambe loko nkarhi wu fikile na hambi no va ni ri dokodela ra ndhuma swinene a hi swilo leswi ni nga swi pfalaka i nkarhi wu ngo lo fika. So ni nga byela yena ni nga n'wi byela tlilayenti ya mina hi ku titsongahata leswaku a nga vileli nkarhi wa ha ri kona, nkarhi wo hanya wa ha ri na wona ku xin'wana na xin'wana xi na nkarhi wa xona kambe sweswi ku va yena a tikuma a ha ha hefemula kumbe ku va a tikuma a ha ri kona a ha copeta swi vula ku nkarhi wa yena a wu se fika. So a hi swilo leswi ni nga ta ku munhu a fanele a weriwa hi swona kumbe a stress a hi swona kambe loko nkarhi na wona wu fikile u ta wule wo fika na hambi no va ni ri dokodela ra ra ra xiyimo xa le henhla swinene loko nkarhi wu fikile wu fikile.

Swi na nkoka ngopfu leswaku titliliniki ti tsundzuxa vanhu hi nkoka wa ku va va tirhisa tiphilisi ta vona hi nkarhi lowu va pimeleriweke wona ngopfungopfu vantshwa.

Ina vana lava nga tsoniwa etindhawini ta le makaya va kota ku fikelela tidyondzo ta vona eka nkarhi lowu hi hanyaka ka wona, ni vona swikolo swo tala swa kota ku ku swikolo swo tala swi na ti-toilet leti ti nga endleriwa ntsena vana lava nga tsoniwa. Ni vona na lava van'wani va vona va nga na tindhawu to karhi leti va faneleke va tshama ka tona loko ku ri nkarhi wo wisa leswi hi swi vulaka break hi xinghezi. Ni vona na swikolo swo tala swi na bump laha vana lava tirhisaka ti-wheelchair va kotaka ku tirhisa swona loko va ya etitlilasini na loko va ya tibirekini.

Hi ku ya hi ndhavuko wa hina Vatsonga swi na nkoka ngopfu leswaku loko munhu loyi a hetaka ku loveriwa hi murhandziwa wa yena a yima nkarhi wo hlayanyana ku kondza a kuma wun'wana muhlekisani, leswi hi swi vitanaku ku zila laha munhu loyi a loveriweke a yimaka nkarhi wo hlayanyana leswaku a kota ku hlantswiwa a basisiwa ku kondza a a ta kota ku ku nghenelela eka timhaka ta masangu kumbe ku va na muhlekisani wun'wani. Leswi sirhelela murhandziwa luya un'wana loyi a nga ta hlangana na yena hi swi vitanaku swa yila so swi na nkoka ku munhu loyi a loveriweke a yima xikadyana xo karhi ku kondza a kuma wun'wana muhlekisani.

home based care hi vulavula hi hi nhlayiseko wa vanhu lavakulu na vatsoniwa hi vulavula hi loko ndyangu kumbe vanhu endyangwini va rhandzana naswona va hlayisa vanhu lava nga va kulu naswona lava nga tsoniwa ta nyika xikombiso hi loko loko munhu a fanele a ya edorobeni mara a nga ri yexe kumbe a famba na munhu loyi a tsoniweke munhu loyi a tirhisaka wheelchair swi na nkoka leswaku a kota ku mi n'wi phusha loko ndhawu yin'wana na yin'wana leyi va yaka ka yona a kota ku n'wi phusha a n'wi hlayisa a n'wi komba a n'wi komba tindhawu na swin'wana na swin'wana na loko hi vulavula hi vadyuhari hi ta vulavula hi vanhu lavakulukumba na lava na vona va lavaka e nhlayiso wo tani.

loko hi vulavula hi rihanyo ra mianakanyo i xinghezi swi vula depression ku mental health issues swilo leswi i swilo i hi loko munhu a tikuma a ri ku ku anakanyeni eka rihanyo ra yena a tikuma a nga a nga tsakanga emoyeni na le nhlokweni na hinkwaswo laha na miehleketo yo herisa vutomi bya yena yi sungulaka ku ta loko munhu a ri ka xiyimo xa xo tano swi nga swi endla leswaku a tikuma a ri ku tirhiseni ka swidzidziharisi hi ndlela leyi yo a ti byela ku i i loko a tirhisa swidzidziharisi i ta i ta titwa ku antswa a nga ri na vutivi byo swidzidziharisi byi le ku onheni.

ntshikelelo wa wa mianakanyo wu wu nge tlheli hi woxe kambe wu lava mirhi kumbe nseketelo lowu humaka eka vanhu lava tirhisanaka na swa miehleketo vanhu lava hi vulavula hi vanhu vo fana na ti therapist, psychologist, social worker na swin'wana na swin'wana i vanhu lava nga ta ku pfuna leswaku u kota ku ku ku titwa ku ku antswa mayelana na na ntshikelelo wa wa mianakanyo lowu hlanganeke na wona swi na nkoka leswaku munhu un'wana na un'wana loyi a hlanganaka na xiyimo xo tani a tihlanganisa na vanhu lava ni va hlayeke hinkwavo kumbe ku ya eka vanhu lava nga ta n'wi tsundzuxa kumbe vanhu lava a hlanganeke na swona.

swikombiso swin'wana swa mimirhi leyi tirhisiwaka ku hunguta ku vilela naswona yi yi tirha hi ndlela leyi ku na mirhi leyi vitanaka ku emirhi yo tlerisa mirhi yo tlerisa yi tirhisiwa ngopfu hi vanhu lava nga na ku vilela swinene eminkarhini yo tala i u nwa u nwa hi laha u n'waka maphilisi yo karhi kumbe murhi wo karhi lowu nga ta ku endla leswaku u tlela ka ku ri na timinete leti pimiweke loko u tlele timinetse letiyani laha u nga ta pfukela kona u ta fila ku antswa tatiwa ku antswa mayelana na na ti problem leti u hlanganaka na tona.

Va vula hi rihanyo ra swa miehleketo swi hi pfuna swinene leswaku vanhu lava nga kusuhi na hina va vona kumbe va twa vutitwi bya hina kumbe rihanyo ra hina hi ku eka nkarhini wolowo e a hi nge ni vulavula na munghana ka nkarhi wa sweswi ivi ni n'wi byela hi xiyimo lexi ni nga ka xona leswi ta pfuna leswaku munghana wa mina loko a ni vona leswaku a ndzi tshama a ni tshamangi kahle emiehleketweni kumbe a ni yimanga kahle ka nkarhi wa sweswi la nga ta ni pfuna hi ku ni ni kombisa tindlela leti nga ta ni pfuna leswaku ni ya hlangana na vanhu lava nga ta ni pfuna eka xiyimo lexi ni nga ka ni nga ka xona ke hi ndlela yin'wani swi na nkoka naswona ku va hi tihlanganisa na vanghana lava loko hi ri na problem va kotaka ku hi tsundzuxa hi ndlela leyinene va nga koti ku hi judger kumbe ku hi hleka.

Switandzhaku swa mimirhi swi khumba vanhu vo hambanahambana mayelana no teka magoza lamanene leswaku va ti kuma va ri eka nhlayo eka nhlayiseko lowu wu faneleke loko munhu o teka mirhi hi ndlela leyi nga tshamisekangiki leswi ta endla leswaku a affect-eka kumbe a nga ti twi kahle kumbe i a va ka xiyimo xo biha swinene hi mhaka ya ku a nga tekanga mirhi liya hi ndlela leyi faneleke leswi ta endla leswaku a a twa ingaku mirhi a wu endleriwangi yena kasi kasi kasi i lowu i lo i lo i lo nwa mirhi luyani hi ndlela leyi nga fanelangiki swi na nkoka ku vanhu va landzelerisa swiletelo loko va ri kunweni ka mirhi.

Langutelo ra vanhu langutelo langutelo ra vanhu hi mirhi leyi hungutaka ntshikelelo ya mianakanyo ri cince hi ndlela ya kahle swinene ku loko hi languta eka nkarhi lowu kumbe eka manguva lawa hi hanyaka eka wona vantshwa na vanhu hi xitalo a va ha a va ha a va ha ri na a va ha ri na vunyenye eka eka ku tirhisa mirhi leswaku va ta antswisa vuhanyo bya vona vantshwa vo tala a hi a hi kombisi ni ta ku mi ta ni ta rhandza ku nyika xikombiso hi HIV na leswi yi nga ku tlakukeni kambe loko ni swi languta kahle ingaku evantshwa masiku lama va va ti yimiserile ku ku chekisisa na ku teka mirhi leyi nga ta antswisa vuhanyo bya vona mayelana na vuvabyi lebyi.